Iselululeko engingasinikeza umzala wami, ngingamtshela ngokubaluleka kwesiko nangokuhlonishwa kwesiko. ngingamutshela ukuthi wonke umuntu kumele ayazi imvelaphi yakhe, la aqhamuka khona, nala akabheke khona. Engangakubona manje ukubaluleka kwayo le nto, koda ngokuhamba kwesikhathi uzokubona noma yobe esekubona sekuhambe isikhathi, kuyobe sekumulimazile, noma kulimaze isizukulwane sakhe. Kubalulekile ukuthi wazi isintu sakho, ngoba kuyimpilo yakho. Uma le nto usuyenzile mzala, usuyokwazi nawe ukuchazela izingane zakho ukuthi yenziwa kanjani, nangendlela efanele. Leli thuba alisheshe livele, kodwa livela kanye.

Yebo, amathonya esimanje engashintsha incazelo noma umthelelo womzwelo womkhosi wendabuko ngezindlela ezahlukene, ezinhle nezithile ezinzima. Okokuqala kungaba ukuhlangabezana namasiko omhlaba, ubuchwepheshe phecelezi ithekhinoloji noma i-social media. Ukuguqulwa kwezinhlelo nezinkolelo, ezomnotho, kanye nokuguqula kwenhloso yomkhosi, kodwa futhi amathonya esimanje engathuthukisa umkhosi wendabuko, ngokuthi kubhalwe kwemikhosi emidlalweni noma kwezindaba. Ukuvula emhlabeni wonke, ukufundisa intsha ngendlela ehambisana nempilo yesimanje manje. Ngamafuphi nje, amathonya esimanje engashintsha ingcazelo yobukhosi wendabuko.

Ukubaluleka kobulili esikhathini samanje noma ubona ukuthi ngazuthi sekuyaphela, koda noma kusenjalo kusabalulekile uwazi ukuthi yini indima yakho bomuntu wesifazane noma wesilisa. Kubalulekile ngoba kumele wazi ukuthi njengomuntu wesilisa oyinhloko yomuzi, yini omele uyenze, yini omele ungayenzi. Kanjalo nowesifazane mele azi ukuthi kumele akwazi ukupheka, kumele azi ukufundisa izingane into ethize ekumele ziyenze noma zingayenzi. Lokho kugoqa ukuthi kumele umndeni ube nento oyaziyo ukuthi ngabe umama noma ngabe ubaba owenza le zinto ey'kanje. Kubaluleke kakhulu ekutheni wonke umuntu abe nendima ethile yobulili emndenini, kwenza umndeni uhlangane.

Kulula kakhulu, uma umuntu egida, eshaya ingoma noma ezowenza umdlalo wendlamu, uzobuka izinyawo nanomzimba wakhe ukuthi ngabe uhamba ngayiphi indlela, ngabe ugijima kangakanani noma uhamba kancane kangakanani. Uma eshaya ingoma ethatha unyawo elushaya phansi kakhulu, wena izinsimbi zakho usuzoy'shaywa nalo isikanye nonyawo lakhe olushaya phansi. Ubuka umzimba uphinde ukuthi unyakaze kanjani, udlala kanjan. Wenze isiqiniseko sokuthi iy'nsimbi zakho uy'hambiselana nomzimba wakhe. Lokho kwenza ukuthi ingoma noma indlamu ibe mnandi abantu beyithakasele ukuyibuka.

Okubaluleke kakhulu kubukhosi bokwethiwa ingane esuke isanda kuzalwa. Lo mkhosi, ikakhulukazi uma ubuka isintu sakaZulu, ubaluleke ngokuthi uxhumanisa ingane nabantu abangasekho ababizwa ngokuthi amadlozi. Lo mcimbi ubaluleke nga le ndlela yokuthi wonke umuntu womndeni uyadingakala ukuthi abe khona kuzobikwa ingane yethiwe negama. Esikhathini sakudala le nto yayenziwa kube nje amalunga omndeni, koda-ke manje usewenziwa kube nabangani ney'hlobo ey'seceleni ezingatheni, koda lo mcimbi ubaluleke kakhulu ngoba iwona ogade ikusasa lengane, ukhanyisela nengane impilo yayo yonke.

Kubaluleke kakhulu ukuthi uma kwenzeka into ekanje umphakathi nawo ube yingxenye. Umphakathi uma ube yingxenye uzizwa nawo uwamukelekile futhi uzizwa uwumndeni nawo wonke umndeni osuke ushadelwa. Bajabula kakhulu nomshado ukukholelwa kuthiwa uyabusiseka uma kunabantu abamenyiwe wonke umuntu ajabule. Umphakathi uke ujabule kakhulu uphinde udlulise nezipho zomshado. Uphinde kube nezinkulumo ezakhayo abayidlulisa kuwo umndeni nabantu abashadayo. Lezi izinkulumo zihlezi zidluliswa, nabanye bazithola kogogo bey'dlulisele omama, nomama bedlulisele izingane zabo. Kuyinto nje ejwayelekile kakhulukazi kwisintu sakwaZulu.